Isitimela sisebenzisa intengo ephasi khulu, ngombana kuyakghonakala bona, umkhweli asebenzise imali engangamaranda amahlanu, ukuya lapho adinga ukuya khona. Ibhesi ayikakabi nentengo ephezulu kangako, kodwana nayo inentengo ephezudlwana ngombana, ukuya endaweni umuntu angasebenzisa imali ethoma ubuncani bamaranda amatjhumi amahlanu, ukuya ngokuthi kukude kangangani lapho ayakhona. Amatekisi intengo yakhona ingaba phezulu khulu, kuya ngokobanana umuntu uya kuphi, ngombana ungathola ukuya kude kuthatha imali edlula amaranda amatjhumi amahlanu.

Amathikithi wokukhamba ngebhesi, ayatholakala duze nalapho amabhesi akhwelelwa khona, kuvamise ukuba nama-ofisi la, athengiswa khona amathikithi.

Lokha umthelo wekoloyi nawungakabadelwa, amatayere wekoloyi nawangasi sebujameni obuhle, amafesdiri wekoloyi nawaphukileko, amalerhe wekoloyi nawangalerhiko, nalokha iminyango yekoloyi ingavuleki kuhle, nanyana ingavaleki kuhle yoke.

Isibalo samathraga aphula umthetho endleleni i-N1, singabalelwa, kukulungwana njengombana amanengi amathraga adlula khona, endleleni leyo, mihla nemihla.

Kuqakatheke khulu kwenzela bonyana abe nelwazi, ukuthi nalokha nasele yena akhetha ukuzenzela ngeyakhe indlela, umlandu ungasali nawe mnikazi wekampani, nanyana mnikazi wethraga ezabe ithutha izinto.

Ubuhle bokuba nekoloyi ekungeyakho, kukobanyana ukwazi ukukhamba ngendlela ofuna ngayo, uye lapho ofuna khona ngesikhathi sakho, ngaphandle kkokubanjezelwa ngabanye abantu, nanyana iinthuthi zomphakathi. Ubumbi bakhona kukobanyana ungagcina usebenzisa imali enengi khulu, ngobanyana ifuna izinto ezinengi ezifaka hlangana, umthelo, amatayere kanye nokuyiswa eseyivisini.

Akukaphephi ngombanyana ungathola bonyana kunabantu abagangileko, ababotsotsi nanyana izelelesi ezifuna ipahla leyo, esuke ilayitjhwe ngapho ngethrageni, kungaba lula bonyana bangambamba begodu bamlimaze.

Abantu bangaphatheka kuhle khulu, ngombana lokho kungachaza bonyana, angeze basaladelwa, nanyana bafike emuva kwesikhathi lapho kufanele baye khona, kungaba semsebenzini, nanyana kukuphi. Lokho kungachaza bonyana abantu bangakwazi ukuphetha amabanga wabo, ngesikhathi ekufanele basiphethe ngaso, ngaphandle kokuba nomraro wokuladeliswa sithuthi ezabe bakhamba ngaso.

Ngiyavuma ngombana lokha ikoloyi nayithole umuntu akwazi ukulungisa kuhle, nasele ikhe yalimala umzimba, kungakghonakala bonyana iphinde ibuyele ibe sendleleni.

Ngiyavuma ngombanyana lokho kungasiza abantu abanengi kobanyana bonge imali, ngombana ipetroli iyadura. Imali ebekungakose bathenge ngayo ipetroli, bangathenga igezi, ukwenzelela bonyana bakwazi nokungezelela umlilo eenkoloyini zabo.

Abantu abadala eentimeni ezigcwalako, bahlangabezana nomraro wokobanyana iinhlalo azibi khona, ubathole bajame ngeenyawo ibanga elide, kulokho kubabangela imiraro yokobanyana babe neenyawo ezibuhlungu, begodu namadolo abuhlungu.

Umuntu othatha ikhambo ngekoloyi yakhe, kufanele enze isiqiniseko sobana unepetroli elingeneko enengi, begodu uphethe koke angakudinga, okufana namanzi, nokhunye okungamrheleba lokha ahlangabezana nekinga endleleni. Okhunye kukuthi nakazizwa adiniweko angajami nanoma kukuphi, kodwana azame ukuthola indawo ephephile efana nama-garage lapho kuthelwa khona ipetroli aphumele khona.